Awa, angiboni bonyana kungaba mbono omuhle lokho ngombana imidlalo yendabuko iyodwa kufanele iphelele lapho.

Ngombono wami anomthelela omkhulu ngombana ilutjha liyakghona ukukhamba liyokudlala, nalidlalako njalo kube nemali eliyitholako njengomrholo. Yeke nakunjalo amathuba womsebenzi ayavuleka.

Kubangelwa kungabi nelwazi elaneleko, ngombono wami abantu abadlala imidlalo le bangathomisa bafunisise kobana kuze bafike ezingeni leli elifana nebholo erarhwako, kuze bakwazi ukuphalisana nabanye, bathole imali kufanele benzeni batjhingephi? Emakhaya, awa nokho angiboni bonyana bangaba nalo ilwazi elizeleko, ngathana kade likhona ngabe kade bathuthuka.

Iye, ukhona engikhule ngimazi, awa-ke ubizwa ngobana ngu-Patrice Motsepe.

Kufanele kwenziwe umthetho, umthetho ozobabopha bonyana bangalinge bazame ukuguruzela, kangangokuthi umuntu ozokuguruzela uzokungena ekingeni.

Ngombono wami, ukufundisa abantu emphakathini kubalulekile bengibona kobana kufanele kube nama-programme la afundisa abantu laba abaphe ilwazi mayelena nalokhu.

Awa, akhange ngibathole abangani. Mina isikhathi sami esinengi ngiphila ngihleli ngendlini.

Mina ngibona kumbono omuhle loyo ngombana nathi besiwudlala mhlokho mhlazana sibhorekileko kodwana nawungafakwa esikolweni bakhona abentwana abangawudlala bebawudlalisise bawukghone umdlalo lo.

Mina ngombono wami, ngibona into le ingasi rerhe maan, ngoba sibabantu kufanele sizivocavoce. Manje-ke imidlalo le kuyafana nokuthi siyazivocavoca kufanele kungabi nemibala ekhandela abantu omunye nomunye akghone ukudlala ngesikhathi afuna ngaso.

Iye, ngokubona kwami zoke zithathelwa ehloko.

Iye, nokho yona iyawavula amathuba kancani njengombana-ke sazi eSewula Afrikha sibanengi khulu abangaberegiko. Yeke angekhe sangena soke kunabanye abazokuba netjhudu abanye bangabi nalo.

Ngekhethwapha kudlalwa ibholo erarhwako, ngiyo edumileko begodu ethandwako.

Ngokubona kwami, kungabi khona kwemidlalo ngoba eenkolwena ayikho yoke imidlalo. Kunebholo erarhwako, kune-netball kanye nokugijima mincani khulu imidlalo leyo angathana bekunemidlalo eminengi, umuntu akghone ukuzikhethela umdlalo awuthandako.

Awa, umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngewokugijima. Ngiwuthome khona inyanga le nokho kuyaba khona ukuvilapha lapha nalapha kodwana ngisayibambile ngiragela phambili nayo.

Awa, mina nokho bengingasiyo ikutani ezintweni lezo ozibalileko kodwana bengidlala nanoma bengidlala nje ngizakhe ngithi bengiwukghona mara ingasikho ukufikela ekuba yikutanini. Mina nje bengizithandela ukugijima ngiyo-ke into ebengiyenza esikolweni ebengizithembe ngayo.

Ukudlala kungakusiza umuntu nakaphelelwe buthongo angadlala bekadinwe, akhambise isikhathi nakasele adiniwe, awa-ke akghone ukulala.

Iye abantu bayabumbana, njengebholo edlala ngekhethu. Abantu bayahlangana badlale, kube nabanye-ke abazobakhuzela babukele nakunjalo-ke vane sihlangene.

Iye, nazo ze-netball zigidingwa ngokufana kuhlkuhle ngombono wami, zoke zemidlalo zigidingwa ngokufana. Njengoba-ke nazi umdlalo omunye nomunye unabakhuzeli bawo, abanye bazozithandela i-netball, abanye bazithandela umakhakhulararhwe, abanye bazithandele ibholo.

Awa, angivumelani nalokho. Umuntu omunye nomunye ofuna ukudlala imidlalo le, angayidlala ingasi ukuthi midlalo yabantu bekadeni.

Abantu abathengisa ama-drugs nofana iindakamizwa ebabuya emazweni amanye bakghona ukungena eSewula Afrikha. Abantu bayalahleka ngombana abanye abavela emazweni amanye bakghona ukweba abantu ngapha babase emazweni amanye leyo siyibiza nge-human trafficking ngelimi lesiNgisi. Ubutsotsi-ke nabo bukhuphukela phezulu esitjhabeni sethu.

Iye, kuyakghonakala bona umdlalo wokuzilibazisa uphenduke umsebenzi weqiniso. Lokhu ngikukhulumela ekutheni, abantu abadlala ibholo bayakghona ukudlala ibholo njengomsebenzisi obhadelako nabantu abagijimako bayakghona ukugijimela imali.

Iminyanya yeentjhabatjhaba iyithuthukisa ngalendlela, abantu nabeza ngeSewula Afrikha umnotho nawo uyakhuphuka beza nje abazokuhlala nje kwaphela nabezako nje bayakghona ukUberegisa imali.

ISewula Afrikha yenze iminyanya yeentjhabatjhaba efana njenge-G twenty summit, le esazoba khona unyaka lo nge-Johannesburg. Benze ne-Cape Town Jazz Festival, i-National Arts Festival ne-Cape Town Minstrel Carnival.

Ngithanda ukuzivoqavoqa. Ngaphandle-ke kwalokho ngithanda ukuzibukelela amafilimi, ngizihlalele, ngifunde iincwadi.

Kulokha nangifundako. Ukufunda iincwadi ezitjha kuyangithabisa. Ngamalanga nangizokuthoma iincwadi etjha ngiyajabula. Ngiba nento leya yokobana ngizibubuze bonyana yini isifundo engizosithola encwadini le?

Ngitlhoga umaliledinini wami namkha incwadi. Ngombana-ke ezinyeke zeencwadi engizifundako ngizithola ngaphakathi komaliledinini wami, ngehlobo leencwadi elibizwa bonyana yi-PDF.

Ngiwenza ngingedwa. Nokho lo engiwuthandako awudingi bonyana ngimeme abantu nangizowenza.

Ngiwenza ngeenkathi zokulala ebusuku, ngombana-ke lapho kuthulile. Akekho ozongibangela itjhada. Ngifunda kamnandi-ke ngeenkhathi lezo.

Ngifundile ngepilo. Ngifundile ngezemali, ngafunda nangezethando.

Iye, uqakathekile ngombana ngiyafunda. Kuthiwa-ke nawufundako nomqondo wakho uyakhula. Ufunda amagama amatjha, ufunda izinto ezitjha. Yeke kubalulekile bonyana umuntu omunye nomunye abenaso isikhathi sokuhlala afunde iincwadi.

Kuyangijabulisa. Uyangijabulisa begodu kuyangilibazisa.

Iye, ujwayelekile. Banengi-ke abazifanele nami abathanda ukufunda iincwadi zabo.

Iye, ngingathanda. Begodu-ke lapho zabe ngibakhombisa nokuqakatheka kokufunda.

Ukugijima. Ukugijima-ke kuyinto ebegade ngiyithanda, kusukela ebuncanini bami. Esikolweni ngangikhona ethimini yokugijima. Awa nokho bengigijima kamnandi, bekumnandi begodu bengikghona ukuwina nesikolo.

Awa, mina nje sengimumuntu onganabo abangani, kodwana kubabantu engiphilisana nabo. Engekhe ngathi bangani bami.

Iye, uyatjhugulula. Ngombana-ke umuntu ofundako umqondo wakhe uyakhula, ufunda amagama amatjha. Ufunda iindlela ezinye, kunengi okufundwako nawufundako.

Uthabiswa nje kukobana ngamalanga nangifundako kuba namagama amatjha engiwatholako.

Abukho ubudisi engiqalana nabo.

Awa nokho, akhange ngiyicabange kufikalapho. Kodwana nayo iyenzeka. Ngingayenza imali ngomsebenzi lo. Njengoba-ke ngingathatha abentwana besikolo nababuya esikolweni ngibafundise ukufunda, ababelethi baboke babhadele mina imali ngomsebenzi lo engiwenzako. Awa nokho, ngibona kumbono omuhle loyo, ngombana abanye abentwana abakghoni ukufunda. Yeke mina kula ngingangena khona ngibakhombise ukuqakatheka kokufunda, ngibafundise ukufunda ngendlela ekungiyo.

Ngifunde bonyana nginokubekezela. Ngifunde bonyana mina ngimuntu nje othanda ukuhlala ayedwa.

Wu, Ngingadana khulu. Ngingadana khulu nakungahlalwa kungasakhitjhwa iincwadi ezitjha. Kodwana-ke kuyinto engekhe yenzeka leyo. Abatloli bahlala batlola iincwadi.

Ibholo erarhwako, ngiyoke abantu abazilibazise ngayo, ngendaweni yekhethu. Ngiyo edumileko.

Iye, kuliqiniso lokho. Nawuphumako uyokwenza okuthile, ubalekela bonyana ungahlali wedwa ucabanga khulu. Yeke ukwenza okuthile kuyawususa umcabango ezintweni ezingenza bonyana ugandeleleke.

Umaliledinini wami, ngikho-ke engikutlhogako kwaphela.

Ngingamkhethela ukufunda njengami. Ngiyakuthanda ukufunda. Nawufundako kukhulu okufundako. Ufunda amagama amatjha, ingqondo yakho iyakhula, kunengi okufundako.

Awa nokho ikhona yinye ingoma engisayikhumbulako ebesiyicula esikolweni samabanga aphasi, lokha isiqhema sethu siwinile.

Ngesimanjemanje, angazi bonyana ngiziphi iingoma ebazivumako, kodwana thina bezikhona ebesizivuma. Bekuculwa-ke sithi, sibadle cash, no deposit. Lapho-ke vane isiqhema sethu sesiwinile. Nathi-ke siyakhuthala nase kuculwa njalo, sazi ukuthi kunabantu abasijabuleleko.

Awa, nokho azange khengizwe.

Awa, abavalelwa ngaphandle. Ngiyacabanga lokhu kutjho ukuthi kufanele bajayele amakhulu basese bancani.

Mina ngibona kumbono omuhle loyo, ngombana akusuye woke umntwana ozakukghona zokufunda. Abanye-ke banama-talent ahlukileko wemidlalo nokhunye. Yeke, ukufaka imidlalo enjalo kuzokunikela abanye abentwana ithuba lokobana benze into ebayikghonako.

Iye, ngibona bonyana kufanele itlolwe phasi.

Imidlalo yendabuko ngile esadlalwa ngithi emakhayapha. Efana nentambo, nokhunye.

Ngombono wami inokwenza nemvelaphi yethu, ngombana imidlalo le begade idlalwa bobamkhulu bethu, nabogogo bethu ekade bakhamba. Yeke angeze yafa. Nayingatloliswa phasi, nabentwana bethu, nabentwana babentwana bethu nabafikako, besazoyidlala imidlalo le. Angeze yafelela.

Intambo, igqupsi, amaketo, umathajhana, amabhlege. Ngizo-ke lezo zemidlalo esikhule sizidlala.

Abantu bayahlangana, kudladlwe, kujatjulwe, kube mnandi. Vane-ke kube yinto ehle abantu lokha nabahlangene, bahlanganisa yinto ehle kangaka.

Liyazivocavoca, begodu kula umuntu azakubona khona bonyana i-talent lakhe lingakuphi.

Kubalulekile ukuze abantwana bakwazi ukuhlukanisa hlangana nemidlalo ehlukahlukeneko.

Ihluke ngokuthi sisebenzisa lokhu esinakho. Kanti-ke imidlalo yanje yenzelwe izinto zakhona, zesimanjemanje.

Iye, ingadlalwa. Nokho angiboni into engaba mraro lapho.

Iyawusiza ngombana-ke nawudlalako, udlala imidlalo efana nentambo, negqupsi, kufana nokuthi uyazivocavoca. Umzimbakho uzokuthabululeka.

Abantu abadala bafundisa ilutjha imidlalo yendabuko ngendlela le bona abayazi ngakho. Yingakho-ke mina bengibona kumbono omuhle bonyana zibhalwe phasi, ukuze nabanye abazokufika abasezako, bakghone ukwazi ngemidlalo le. Nabangekho-ke abantu abadala abazokukghona ngokubafundisa, kube phasi kubhaliwe, bayakghona ukuzifundela.

Umthetho munye engiwaziko kukuthi, emdlalweni munye engiwaziko, umathatjhana, lo okuthonywe ngaye ukumthatjha, nguye ozokugijimisa abanye ngebholo.

Awa, nokho ngekhethu imidlalo yendabuko ayithathelwa phasi. Abentwana bemakhaya kanye nabentwana bethu bazidlalela yona. Kumidlalo ebayithole ikhona, bafundiswa. Nabo bazakufundisa abentwana babo.

Akekho namunye engimaziko, kodwana ngiyacabanga bonyana bakhona.

Awa, ayakafaneli abantu bekadeni. Irerhe khulu imidlalo le, nabentwana bethu bayayidlala begodu bayayithanda.

Ngicabanga bonyana kubangelwa kukuthi isathathelwa phasi khulu.